Ke dumela hore badimo ke karolo ya metso ya rona. Badimo ha se baloyi, kapa dintho tse tshosang. Ke bonkgono, bontatemoholo le bomme ba rona ba fetileng. Ba ntseng ba re shebile le ho re rapella.

Ka maikutlo a ka, ke dumela hore ditjhaba tse ding ha di etetse Afrika Borwa. Di thabela haholo dijo tsa rona. Dijo tsa rona ha se feela dijo, ke pontsho ya setso, botho le kopano. Mme ha di natefisa mpa fela, di kgomahanya le maikutlo. Hobaneng ke dumela hore ba di thabela. Dijo tsa rona di kgethehile ebile di monate. Dijo tsa setso sa rona di na le monko o ikgethileng, tatso e fapaneng le mokgwa o kgotsufatsang pelo. Ke bua ka papa, chakalaka, malamohodu, braai kapa dijo tse ding tse monate.

Ke nahana hore re ka kgona ho qosa Morena ha re sa kgotsofala. O tla tlameha ho tseba maikutlo a rona le seo se sa re kgotsofatseng. Marena a lokela ho theha dipuisano kapa kopano le baahi kgafetsa. Ba lokela ho mamela ditletlebo, ditlhoko le maikutlo a batho. E seng fela ho abela ditsha, ho sebetsa haufi le mmuso wa lehae. Morena ha a ikemela, o lokela ho sebetsa le masepala kapa mmuso wa province ho romela ditletlebo tsa batho pele. Ba ka kopanya matla ho tlisa metsi, motlakase le ditsela. Ho ithuta ka puso ya sejwalejwale le melao ya naha. Marena a lokela ho tseba hore ba sebetsa ka hare ho molao wa naha. Ba na le boikarabello e seng matla a sa hlaloseheng.